Mhlobo wam, yindlela entle yokwenza ingeniso leyo kodwa kofuneka ube nesicwangciso esilungileyo ukhethe iqonga elifanelekileyo, wakhe abalandeli abaninzi, usebenzise usebenzisane nee-brand ezahlukileyo, wenze umxholo okumgangatho ophezulu. Uphathe iakhawunti yakho ngokufanelekileyo kwaye udibane nabalandeli bakho.

Owona mdlalo uthandwayo eMzantsi Afrika ngumdlalo webhola ekhatywayo, i-soccer okanye i-football. I-soccer eMzantsi Afrika inomlando omde kwaye ilizwe liye laba neempumelelo ezinkulu kumjikelo wehlabathi weFIFA.

Njengamqeqeshi ndingasebenzisa izithuthi zikawonkewonke ezifana nebhasi okanye itekisi, ndicele uncedo kubazali siyiqeshe eso sithuthi ukuze ulutsha lufike kwibala lebhola.

Ngokubanzi itumente yebhola, umbhoxo kunye neqakamba ziza kube zisiza negalelo elikhulu kwintlalo yoluntu. Kuquka ukukhuthaza impilo ekuhlaleni ize nentsebenziswano, ulonwabo ikakhulu ukukhula kwabantwana.

Umcelimngeni endiwujameleyo kukungafumaneki kwezixhobo ezingafanelekanga kunye nokungabikho qoqosho olwaneleyo kwiqakamba, kungabikho zixhobo zaneleyo kwaye akukho baqeqeshi abanamava. Yenza nzima kum loo nto ukuba ndiphuhlise izakhono zam kwiqakamba.

Kubalulekile ukuba umntu onesifo sokuxhuzula alandele iingcebiso zikagqirha. Angazikhusela ngokuthi anciphise ixesha lokudlala, athathe ikhefu, anciphise ukukhanya kwethivi nokuthi abonisane nogqirha.

Kuyinceda ngokuthi idibane nabanye abantwana abatsha, iyifundise ukusebenzisana kunye nabo kwaye kunye, kwaye iyikhuthaze ekuzithembeni kwayo izive ikwazi ukuphumelela.

Kunomnceda afunde ukujongana nokusilela, ukuphuhlisa, ukomelela. Afunde ukujongana nemingeni emitsha kwaye nokufuna ukuzama ngokutsha. Abone ukuphumelela kufuna umzamo kunye nokuzimisela.

Owona mdlalo endingawulibaliyo ngumdlalo wangonyaka ka-twenty nineteen, ICC Cricket World Cup final phakathi kweNew Zealand ne-England. Apho iNgilani yabetha iNew Zealand ngaphezulu kwamabala emva kokuba umdlalo uphele ngokulingana.

Oyena mdlali kwiqakamba endimthandayo nguKagiso Rabada kunye noAB de Villiers ngenxa yobuchule bakhe obungamandla kunye nendlela adlala ngayo engaqhelekanga.

Kubalulekile ukukhumbula ukuba ukuphumelela akuyona nto ibalulekileyo kuphela. Ukudlala umdlalo wombhoxo kunokunceda kuba uphuhlisa izakhono zakho kwaye ufumana abahlobo abatsha, ufunde intsebenziswano.

Ndithanda ndingathanda imidlalo efana neqakamba, i-athletic iqukwe kwizikolo zasezilalini. Inganceda abantwana baphuhlise izakhono zabo zomzimba nokuzithemba.

Ibhola ekhatywayo yeyona ngowona mdlalo uthandwa kakhulu eMzantsi Afrika ngenxa yezizathu ezininzi ezifana nokuthi inomlando omde kwaye ilizwe liye laba neempumelelo ezinkulu kumjikelo wehlabathi weFIFA. Kunangoku lisagqwesa.